Ee, ke tla akantsha merogo mengwe e e sa itsegeng thata, go ka nna molemo go e leka ka gobane e ka tswa e tla go ungwela batho thata. Merogo, merogo eo e ka tswa e le dikotla, mme e tseye mmele ya batho e e, e e dire gore e nne e e itekanetseng thata.

Go jala mofuta o o rileng wa maungo le gone go siame, ka gonne maungo a tshwana jaaka diapole kgotsa dipanana, ke maungo a a nang le dikotla tse di siameng mo mebileng ya rona.

Merogo e tshwana le ditamati, o reka di-sade tsa teng mme o di leme mo masimong a gago. E re ka letsatsi la kotulo kgotsa go ka rojwa, o ntsha fela mo ditamati di tlhogileng teng, mme setlhare sa teng o se tlogela fela jalo. Di tla boa gape di tlhoga.

Rooibos-e, gore o e jale, le yone o tsaya dipeo tsa teng, o di tsenya mo mmung. E re fa di tswa mo mmung, matlhatsana a teng, fa a fetsa go tlhoga, wa a kutula. Fa o fetsa go a kutula, wa tsenya mo komiking, mme o dire tea.

Go nwa rooibos-e go ka thusa ka melemo e e farologaneng, go akaretsa go tokafatsa bophelo ka antispasmodic, go fokotsa khatelelo ya pelo ka ditiro tse di rileng, e e ka tlhatlhelang go fokotsa cortisol, go thusa ka go thibela boroko ka go re mamopo, le go nna sebaka sa botlhokwa sa caffeine. Gape ke lobone lo lo monate lo lo se nang caffeine, lo lo tshelang ka go thusa ka fa tlhatlhelang go re mamopo le go fokotsa ditlhala tsa tsa caffeine.

Gore ba kgone go avoid-a ditsie, jaaka le fa di-weather-a di-changer. Ba ka kgona go aga di-greenhouse, le go maker sure gore they enough water for dijalo tsa bone.

Tlhokego ya metsi, phetogo ya weather-ra, ditsie tse di jang dijalo, tlhokego ya metsi.

Dingwe tsa maungo ao a a dirang di-jam-e le matute, di jaaka di-grapes, e leng diterebe, le di-apricot, e leng diperekisi.

Dingwe tsa maungo a a jalwang le go jewa thata mo lefatsheng lotlhe ke diterebe, dipanana, diapole, dinamune, dipanana, ka gonne diporesente di kaya thata gore ke tsone ke maungo a a jewang thata, ebile ke maungo a a ratiwang thata. Fa o sa rate panana, o tla rata apole, fa o sa rate apole, o tla rata mengu, fa o sa rate mengu, o tla rata watermelon-e.

Dingwe , dingwe tsa merogo e e jewang thata, ebile e lengwang thata mo lefatsheng, ke khabetšhe, sepinatšhe, lephutsi, matapole, digwete, beetroot-i, tamati, onion-e. Ke merogo e e leng gore e tshwere naga kwa pele, ntle le yone, naga, ikonomi ya naga e tlaya kwa tlase.

Dithoro le mabele di na le di-nutrients-tse di le dintsi. Dikotla ebile, mo temothuong ya gompieno di thusa thata ka go boost-a ikonomi, le go maatlafatsa mmele ya rona.

Fa gotwe wine farming, it simply means a person who is only manufacturing wine and-e dealing with wine. And-e, in order to find wine, you must firstly have grapes in your garden-e or-e in whatever where you are having them. You must have grapes and-e there must be a process after grapes, whereby you gonna be manufacturing wine only. That is called wine farming.

Wa go tlhoka JoJo tank for metsi, wa go tlhoka graaf, wa go tlhoka , wa go tlhoka dipeo, wa go tlhoka diaparo tse di maleba for masimo.

Rooibos-e, it comes in handy. It has also benefits that will benefit your body. Again, for-for-for your animals, animals can also benefit from rooibos-e, ge o e lemile.

Ke khabetšhe lephutsi, beetroot-i, tamati, onions le tse dingwe tse ke sa di umakang, di botlhokwa ka gonne mmele wa rona o tlhoka di-proteins-e, carbohydrates and-e all types of nutrients, and-e ke dingwe tsa dithoro tse e leng gore di-rich thata in nutrients and proteins-e.

Nngwe ya dilo tseo tshwanetseng go di itse pele ga o ka jala rooibos-e ke gore a mmu wa gago o tla letlelela gore rooibos-e e tlhoge. A mmu wa gago a o na le dikotla tsa mmu tse di tlhokwang ke dijalo, a weather-a ya letla, a environment-e ya letla gore rooibos-o o tla e jala fao.

It boosts the immune system of the body. It takes ka care of the body and-e . Melemo e o tla e kry-ang ka rooibos-e ke melemo ya madi, e e tlhatswang madi gore o dule o le phepa, o itekanetse.

Rooibos-e e ka dirisiwa mo dijong. O kgona go tshela bikinyana mo dijong, o kgona go nwa fa o fetsa go ja dijo, o kgona go dira melora ka rooibos-e, o kgona go dira ditlolo ka rooibos-e, go itshasa, go tlhakanya le setlolo sa gago, ebile o kgona gape go e tlhakanya le tse dingwe, jaaka go direla gore ditshenekegi kgotsa jaaka kgotsa mentsane, dintšhi di tshamekele kgakala ka go kubetsa ka yone.

Dingwe tsa merogo eo di kgona go kgetlhiwa, mme fela di tlogelwe di omelela, they can be kept and left for them to dry up, di boe gape di dirisiwe thata, ntle le go bola.

Ke ne ke tla reka khabetšhe le sepinatšhe, digwete, ka gore they are rich in nutrients, ebile dikotla tsa teng tsona di ko godimo compared le tse dingwe. Khabetšhe e tshwana fela le yone sepinatšhe ka dikotla.